Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo kuba kwibhola nakwibhola yombhoxo, kwibhola ekhatywayo nakwibhola yombhoxo kufuneke usebenzise ukubaleka ngesantya esiphezulu ukwenzela ukhawuleze uyofika ngaphaya kwezaa pali zingaphaya kwaye umntu obalekayo akakhawulezi ukudinwa once akakhawulezi ukudinwa ingakumbi xa eqhelene nokubaleka, kona ubaleka kuyanceda macala onke ezipoti kwezemidlalo.

ibagcina kakhulu ibagcina besemandleni kwaye besempilweni kuba igazi lomzimba likhona ukuhamba hamba kuzo zonke iindidi ezilapha emzimbeni. Apho zibachaphazela khona zibachaphazela ngokuba baye bafumane ii-injury abanye bophuke abanye bakruneke baphele bengakwazi abanye badlale ibhola ibe kanti sisiphelo.

Umdlalo ebendinokuwudlala yibhola ngumdlalo webhola ekhatywayo kuba wona awufane ungquzulane kakhulu usoloko umzimba uyaqaqamba njengebhola yombhoxo kwaye wona awusokolisi. Eyona nto ebalulekileyo kuwo kukukhabela ibhola emnatheni awusoloke ubambe ibhola ude ungquzulane nabantu nitsalane.

Ewe, kufanele uba ithathwe njengokwenyani kuba nayo ibalulekile kakhulu le midlalo and kwaye ayikho lula inzima and nayo yimidlalo nayo eyenziweyo ngabantu eze ngokweengcinga zabantu, akukho lula ukuba oko ungayinantsika ungasoloko uyiwina kuba inzima kakhulu.

Ndingabaxelela ukuba banganantsiki kakhulu bangadlali kakhulu laa midlalo ngokuba inemitsalane emikhulu kwaye iyakubetha apha ekungalalini and xa ungalali ngokwaneleyo awubi rayithi umzimba uba nezivubeko kwaye uye wonqene kwa ukwenza ntoni wonqene kwa usebenza.

Ayoyabantu abazizityebi bodwa yeyomntu wonke. Umntu kubalulekile ukuba ithuba alifumanayo lokonwaba alusebenzise, into isemntwini but kodwa kuyaxhomekeka ukuba abanye abantu bazonwabisa njani kuba zinintsi iindlela zokuzonwabisa ungumntu.

Yimidlalo yevidiyo udinga imali kwaye nemidlalo yoomatshini yiyo edinga imali, imali enintsi kuba uthenge izixhobo zawo kwaye wona uyayenza imali. Ungakwazi ukunantsika ukuqashisa ngayo abantu badlale babhatale loo mali.

Ha-a abaphili bomi obupheleleyo kuba ngelinye ixesha umhlawumbi bafuna into yokuhambisa imini abanabantu abahlala nabo okanye abanabantu abanoncokola nabo.

Kukudlala ii-video games nodlala umdlalo wevidiyo efowunini okanye ndicofe ifowuni kuba wona awuhambisi, kwenzele ukuba mandiphumle ndihlala ndaweninye ndikwazi ukuwudlala ndihleli ndaweninye.

Andinokuwuvuyela kuba ndingayithandi kwaye igalufa xa uyibetha uyibetha uphinde uyinantsike uyilandelele ibhola yawo. Uba uyibethe yayohlala kude uphinda uya kulaa ndawo uyibethe yayohlala kuwo uyoyichola uphinde uyibethe.